Batho ba le bantsi ba ba sa berekeng ba ikagile ka inthanete go batla ditiro, go dira kopo ya mebereko, le go romela makwalo a go batla tiro ka inthanete.

Nna ke dirisa data ya telekeramo gonne tlhwatlhwa ya teng e kwa tlase mme gape e kgona go dula malatsi a le mantsinyana e sa fele e nthusa thata gonne ke kgona go tsena mo mafaratlhatlheng ke dira dilo tsaka ke dira le dikopo tsa ditiro e ntse e sa fele.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng ke tlhwatlhwa ya makgolo a mabedi, ke tlhwatlhwa e ke e rekang kgwedi le kgwedi, e ntsaya lobaka le le leele, e ntsha tsaya go fitlha kgwedi yotlhe, mme fa o batla go reka data o ka ya kwa mabenkeleng a a farologaneng go reka data e o e batlang ya madi a o a batlang.

Ke data ya dikete di le tlhano g b nka itumela thata fa e ka tsena masimo kalogo a kgwedi nngwe le nngwe.

Go tla kgonega go shebelela divideyo ntle le mathata ape mme gape go tla kgonega go golaganya didiriswa tse dintsi mo inthaneteng ka nako le nngwe ntle le go fokotsa lebelo.

Nka mo tlhalosetsa ka gore data ke selo se se bonolo go tsena mo mogaleng o simolola pele o a go reka data ko mabenkeleng data eo tlang go tswa mo go wena gore o batla data ya bokae mme morago ga go tswa go kwadilwe mo pampitshana teng ya data e o fetsang go e reka gore o tobetsa jang.

Fa data yaka e ka fela pele ga nako nka reka e nngwe kwa lebenkeleng mme morago ke netefatsa go fokotsa nako ya me mo inthaneteng gore ke kgone go boloka data ya me.

Nna mokgwa o ke o ratang fa ke ya lebenkeleng ke go reka data gonne data e nthusa go boloka madi nako le gore data ya a e dule e bolokegile ka nako tsotlhe ka go simolola ka go fokotsa nako e telele go tsena mo inthaneteng ke tsene fela fa ke tlhoka sengwe.

Nka mo romelela bongwe jwa data yaka e ke nang le yone mme fela fa re dirisa network e le nosi kgotsa nka mo bulela selo se se bidiwang go teng ke hotspot gore a kgone go tsena mo go yone a dire dilo tsa gagwe.

Diphetogo tsa ditlhwatlhwa di ka ama badirisi ka ntlha ya gore fa ba reka data e e lekanyeditsweng madi a teng le gone a tlhatlhoga mme monate wa data e e lekanyeditsweng ke gore ga e fele ebile e thusa le go boloka madi go na le data e motho a ka kgonang go e reka beke nngwe le nngwe.

iye actress yabo church yona i siyame cultures ke baye sithuthi ukghone nefree aba nepilo history elirhabako gwala yikoloyi ubhadale bakghona ekghodwana mafu ekuthatheni ukghone interface akghone pitrol zabo native badanile yincwacli ikoloyi lekampani

E ama dithuto tsa digolo tsa ditheo ka ntlha ya gore baithuti ga ba tlhole ba batla go ipha nako go dira ditiro tsa bone ba tsena fela mo AI e be ba fa fela tiro fela jaaka e feleletse, baithuti e be ba e tsaya fela e ntse jalo ba e ngaparisa ba sa e sosobane le go e sosobana.

Thekenoloji e fetotse dilo di le dintsi thata mo matshelong a rona, go tshwana le fa o fitlha kwa mabenkeleng a mangwe, ga go sa tlhole gona le batho ba ba thusang gonne dikhomputara di teng, wena motho wa itirela ga o tlhoke motho, ke ka moo thekenoloji e tlileng mme gape thekenoloji e fedisitse ditiro mo matshelong a rona.

Thekenoloji e dirisiwa mo mafelong a a farologaneng go akaretsa tsa boitekanelo, tsa tšhelete, tsa kgwebo, le tsa thuto, e ntse e fetola matshelo a rona ka tsela tse di kgatlhang mme go santse gona le dilo di le dintse tse di tlang.

Botlhale jwa maitirelo bo ka se kgone go itlhapisa motho mme motho a ka kgona go itlhapisa, botlhale jwa maitirelo bo kgona go ka nosetsa dijalo tse dintsi thata tse eleng gore motho a ka tlhoka go tsaya kgwedi go di nosetsa.

Botlhale jwa maitirelo ga bo kitla bo tshwanelo jwa batho ka ntlha ya gore, bo tla ka dilo di le dintsi tse di farologaneng dilo tse di re thusang go boloka nako, le go fokotsa maimo a ditiro tse eleng gore re tsamaya re di dira mme thekenoloji e tsamaya e fokotsa maima ao.